Mmuso, o ka fokotsa tlala ka ho tshehetsa balemi ba banyenyane ka ho ba fa peo, dimela le dithuto tsa temo hore ba kgone ho jala le ho ikemela. Mmuso o ka phetha wa aba dijo ka toka, ho bolelang ba ka netefatsa hore dijo di fihla ho batho ba di hlokang, haholoholo metseng le dibakeng tse futsanehileng.

Ee, ke kile ka utlwa hore ha o ka kga ditholwana dipolasing tse tseleng ya ho ya Limpopo, o ka kena mathateng hobane ke thepa ya monga yona. Ke nahana hore ho nepahetse hore re hlomphe thepa ya motho, empa ho ka ba molemo haeba beng ba dipolasi ba ka fa batho ditholwana tse setseng, ho thusa ba hlokang.

Ee, ke ka rata ho qala kgwebo ya ho etsa veini, hobane veini e rekiswa ka tjhelete e ngata. Ke tla hloka naha ya ho jala morara, tsebo ya ho etsa veini, disebediswa le tumello ya kgwebo. Ha ke ka sebetsa ka thata, kgwebo ena e ka atleha.

Ba kgona ho ba le meroho ka dinako tsohle hobane ba fumana yona ho balemi ba fapaneng. Ba na le dipolasi tsa temo ya ka tlasa mabone greenhouses, mme ba e boloka ka disebediswa tse batang hore e se ke ya senyeha.

Rakgadi o itse dipalesa tsa sonnoblomo, di sebediswa ho etsa oele ya sonnoblomo. Tse ding di rekiswa e le dipalesa bakeng sa mokgabiso, mme tse ding di sebedisa ho etsa dijo tsa diphoofolo.

Ke mo bolelletse hore ke jala canola polasing ya ka, hobane e sebediswa ho etsa oli ya boleng bo botle. Ke ikgethile hobane e rekisa hantle, mme e thusa ho tlisa phaello polasing.

Ke tla qala ka ho fumana, sebaka se loketseng ho jala rooibos. Ke tla ithuta ka temo ya yona, ke fumane peo le disebediswa, ke tla batla thuso ya ditjhelete kapa mokoloto. Ebe ke qala ho jala, ha ke se ke kotula, ke tla e rekisa ho etsa phaello.

Ke tla hloka mobu o motle le tsebo ya temo ya cotton. Ke tla batla peo e ntle, disebediswa tse nepahetseng le metsi a lekaneng. Ke tla batla thuso ya ditjhelete bakeng sa ho qala, hape ke tla batla mmaraka o motle bakeng sa ho rekisa cotton ya ka. Ka ho sebetsa ka thata, le bohlale nka atleha, mme ka mora nako ke be morui.

Ee, ke nahana hore ke monahano o motle ho qala ho jala mmoba hobane, borapolasi ba Natal-a ba etsa tjhelete e ngata ka ho jala lehlaka lena. Le ha ho le jwalo, ke lokela ho ithuta ka maemo a mobu le maemo a lehodimo a Northern Cape, hore na ho ka kgoneha jwang. Haeba maemo a le a loketseng, ke tla qala ho jala moba hobane a ka tlisa phahello e ntle polasing ya ka.

Ke nahana hore menyetla e sa lekanyetswa fela ho barui ba kgolo. Batho bohle ba lokela ho fuwa monyetla wa ho ba borapolasi ba dipolasi tse kgolo, empa ho etsahala hore barui ba kgolo ba na le tjhelete le disebediswa tse ngata, tseo batho ba bang ba sa di fumaneng. Mmuso o lokela ho thusa batho ba banyenyane ka dithuso le dikwetliso hore ba kgone ho atleha temong ya bona.

Ke ile ka bolella motswalle wa ka hore, ho jala patsi ho etsa tjhelete e ngata hobane di kgahla batho, mme di sebetsa nako e telele. Re ile ra buisana hore, ho ka ba molemo ho eketsa dipolasi tsa patsi le ho ruta batho hore ba tle ba e jwale. Re ile ra tshwara matsoho ho bontsha hore re dumellana hore sena ke monyetla o moholo.

Ke ile ka bolella rapolasi hore mathata a kopanang le ona nakong ya kotulo ke hore, moya o matla o ka senya poone, pula e ngata e ka etsa hore poone e fole, mme ho na le mathata a ho bokella poone ka nako e nepahetseng. Ke bona hore re lokela ho etsa hore re be le disebediswa tse betere tsa ho bokella poone ka pele, hape re hlokomele maemo a lehodimo pele kotulo e qala.

Dumela, ke fumane lesedi le itseng le seng monate ka polasi eo ke e rekileng ho wena. Mohaisane o itse mobu wa ka ha wa lokela temo, mme ke hlile ke tshwenyehile ke kopa o nhlalosetse hore hobaneng o ile wa rekisa polasi ena, haeba o ne o tseba hore mobu ha wa loka. Ke kopa ho botsa kannete hobane ke entse letsete le leholo.

Ke lahlehetswe haholo hobane ke sebedisitse tjhelete e ngata ho jala, ho nosetsa le ho hlokomela poone. Jwale ha e bodile, ha ke na phaello ke ikutlwa ke hloname hobaneng mosebetsi o ohle o sentse mahala.

Ke ka eletsa dihwai ho kena temong ya dijothollo kapa meroho, hobane dijo tsena di hlokahala letsatsi le letsatsi. Mmaraka wa tsona o motle, mme di ka tlisa phaello e ntle, haeba di jalwa le ho rekiswa hantle.

Ke nahana hore sena se bakwa ke maemo a lehodimo le mobu. Dibaka tse fapaneng di na le maemo a loketseng ditholwana tse itseng. Ka moo mohlala, tse nang le pula e ngata le mobu o monyang hantle, di loketse ditholwana tse kang diapole kapa diperekisi.

Ke ka ba eletsa ho kotula ka nako e nepahetseng, ho sebedisa disebediswa tse loketseng, le ho boloka poone ka mokgwa o sireletsehileng. Hape ba lokela ho thiba pula le mongobo nakong ya kotulo hore poone e se ke ya bola.

Ho bohlokwa haholo hore dihwai, di hlahlobe bophelo ba mobu kgafetsa hobane mobu o phetseng hantle, o thusa hore dijalo di hole hantle le tsona. Sena se eketsa tlhahiso le phahello ya polasi.

Sehwai se lokela ho lekola bophelo ba mobu, nako le nako pele se jala le ka mora kotulo. Hape se lokela ho se hlahloba bonyane ha bedi ka selemo ho netefatsa hore mobu o ntse o phetse hantle.